Tse di sek-sekiwa jang ke dibanka fa di abo hela kopo ya karata ya sekolo ba mengwaga, bodulo le address le maemo a baithuti mme ba leba le babo a tiro le history ya .

Dilo tse o tshwanetseng o di akanyetse ke ditefelelo le meputso ya tsona, le seelo sa kgatlhego, le Mme o lebelele ditlhagiso tsa matseno le dipoelo le mogolo gape le thekgo ya bareki. Mme seo se tla go thusa go bona mefuta e farologaneng ya dikarata, fa o ka lebelela dilo tsa go tshwana le tseo.

Se se gore o seke wa kgona go bula karata e ntšha ka gonne ba lebelela histori ya gagwe gore o kolota madi a le ma , mme se se ka tokafatsa ka go patela dikoloto tsa hao tsotlhe le le credit record e leng mo maemong a lokileng.

Diphoso tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, o seke wa dira dikarata tse di itse ka nako e le nngwe, mme le go se bale melawana le dipelo. O tshwanetse go khetha karata e leng maleba mo go wena mme gape le go se pego ya gago ya .

Go botlhokwa go bala melawana le maemo a tumelano a karata ya sekoloto go tla go bona gore fa o ile go patela o tlile go patela bokae le gore a na o dumelana le sona seo sa gore o tle o kgone go patela fa o tsaya kae madi a a rileng.

Babereki ba tshwanetse go tlhalosetsa batho ba ba batlang karata ya sekoloto gore e dira jang le gore melawana ya bona e le gona di e bereka jaaka, mme ba ba tlhalosetse gore fa ba tseya bokana ba tla patela bokana mme fa ba dira se go tla diragala se, mme a ba tlhalosetsa ka botlalo le ka gore ba kgone go tlhaloganya gore fa ba tseya karata ya sekoloto e gore ba tseya ditshwetso tse di siameng.

Dibanka di ela tlhoko a go tsepama ga letseno le tiro, tekanyo ya sekoloto go letseno tšhelete ya kadimo le maemo a mmarak, dinamane ga ntse di bala go ya ka theko e theilweng kotsing tekanyetso le kelo ya go kgona go reka ga go go ela tlhoko profile e ya moadingwa le di peelano tsa kadimo go laletsa .

Sedirwa sa go feta tekano se fa go fetoga-fetoga ka leemo le go tsa ditšhelete tsa lebaka le le kopano, mme go kgoboketswa ga dikoloto ga e sa laolwe sentle mo go ka amago dintlha tsa hampe.

Sediriswa sa go dira tšhelete e ntsi se fa kimololo ya nakwana ya ditšhelete, mme se tla le ao a ka ba go teng, go akaretsa di-fees tse tsa kwa godimo tse di ka lebisang go kgoboketsong ya dikoloto le go ama dintlha tsa hampe ga di sa laolwe ka maikarabelo.

E ka ama madi a motho ka ditsela tse di dirilweng ka go oketsega ga kgateletsego ya ditšhelete, ditefelelo tse di sa di ka lebisa go ditshenyego tsa tlaleletso le dikoloto. Mme go fokotsa ditshenyego tseo o tshwanetse go tlhokomela masaledi a account-o a amogela Di tsibiso tsa masalela a kwa tlase.